Swi kahle swinene ku va i ri na munhu loyi a ku kombaku ndhawu eka ndhawu leyi u nga yi tiveki u kota ku tiva ku ndhawu leyi i ndhawu ya njhani yi nga va ku ri ya rini kumbe vanhu va nga va ni ku tshama rini na swin'wana na swin'wana loko ku ri na ndhawu leyi nga na milawu yi na swipimelo u kota ku ku hlamusela milawu ya kona na swipimelo swa kona swa ndhawu yeleyo ku i swini leswi swi lavekaka ku swi tiva kumbe ku swi endla na leswi swi nga fanelangiki ku swi endla kambe loko i nga ri na munhu loyi a yi tivaku kumbe loyi a ku hlamuselaka hi ndhawu yaleyo ivi i nga swi tivi i nga tala na ku endla na swihoxo leswi a swi nga laveki ku va swi endlekile kambe loko u ri munhu loyi a yi tivaka ndhawu yeleyo swi kahle swinene ende swa pfuna ku va na swihoxo swi nga .

Xivangelo lexikulu xa madzolonga eAfrika eAfrika-Dzonga swa mathekisi va mathekisi va lwela tindlela laha ndhawu yo karhi va nge va lava ku va ku ndlela leyi i ya vona kumbe ndlela leyi va yi tirhisaka i ya vona laha va lwaka na van'wana va mathekisi.

Ina eka mafurha swipandzamananga kumbe petirolo swi tikisela vakhandziyi swinene hikuva mali laha Afrika-Dzonga ku hava rand yi le ka xiyimo xa ku fika swinene ku tlakuka ka mafurha swi tikisela vakhandziyi vo tala mi kuma ku hi yena a tirhaka a ri yexe emutini ene mali leyi a va ku a karhi a yi hola a yi yo tala swa ku yini kumbe ku va yi nga nyawuli so ku tlakuka ku tlakuka ka mafurha swa n'wi tikisela swinene hi ku u fana a hlayisa na vandyangu a fane a xava swakudya ku fana na ku va na ku khandziya a ya ntirhweni na ku hakela swin'wana na swin'wana swikweleti leswi a va ka a ri na swona.

Ku ka xitimela swi nga va na na swi va swi ya tikisela va mathekisi swinene hikuva laha swi nga ta va tshikilela ku va va va yisa ntsengo wa vona wa wa ku wa mathekisi ehansi hikuva vanhu vo tala va nga tsutsumela eka switimela hikuva switimela ntsengo wa swona wu le hansi swinene loko ku pimanisiwa na wa mathekisi va ta luzekeriwa swinene va mathekisi laha va nga vuyisaka ntsengo wa vo hansi leswaku vanhu va ta kota ku wu van'wani va va va karhi va kota ku vuya emathekisini hikuva ntsengo wa xitimela wu le hansi wa thekisi wu le henhla swinene.

A ni ta n'wi tsala thikithi hikokwalaho ka ku va a khandziyise vanhu va ku tala swinene kumba a hundza nhlayo leyi thekisi kumbe xipandzamananga swi nga pfumeleriwa ku khandziyisa yona hi ku loko xi endla nghozi kumbe swi xi kuma xi ri ka xiyimo lexi nga kumbe swi humelela hi nghozi vanhu va tala ku va va hindza emisaveni ku va va nga tshamanga kahle ka xiyimo xa ku fana na xexo so a nga tala ku va no tsala thikithi.

vukorhokeri bya mabazi byi tikisela vakhandziyi hi ndlela yo va va mabazi ya va ya ntsengo wa kona wu antswa swinene ya va ya chipile loko ya pimanyisiwa na mathekisi loko ya va ya nga tshembeki ya va ya karhi ya onhela vanhu swinene vo tala va va karhi va leta emitirhweni na le swikolweni leswi swi vavekaka ka xiyimo xa ka xi nga ri kahle laha munhu a nga siku rin'wana a nga hetelela ku a tikuma a a luzekeriwe hi ntirho kumbe a va loko ku ri n'wana wa xikolo a tikuma a hindze xikambelo.

Vanhu lava va chayelaka swipandzamananga va fanele va chayela hi vukheta swinene naswona hi rivilo leri ri nga pimiwa ra le patwini va nga ti kumi va famba rivilo ra le henhla swinene va ku famba hi milenge va fanele va va mbale timpahla leti vonakaka leswaku va swipandzamananga va kota ku va vona va ha ri kule leswaku va kota ku hlayiseka emagondzweni naswona va ku famba hi milenge va nga fambeli epatwini laha swipandzamananga swi fambaku kona eya a va tihlayisi va hlayisana hi minkarhi hinkwayo.

Swi swo nga fanela i ku va munhu a khome swakudya leswi swi nga kahle swi nga enela swi akaku miri ene na ku va a khome mati leswaku ndlela ya yena yi va leyinene yi va.

Ku endla leswaku ku thola varindzi lava nga ta rindza ndhawu leyi u tlhela ku rindza na mabazi va tiyisisa leswaku vuhlayiseki bya mabazi na ndhawu na switirhisiwa swa ndhawu yeleyo swi hlayisekile hi minkarhi hinkwayo ku va na varindzi lava va nga ta rindza switirhisiwa leswi na nhlikani ku va na lava va nga ta rindza na madyambu va va va karhi va cincana.

Ku vaakatiko va nga vuyeriwa swinene xiboho lexi nga ta va xi tekiwe hi mfumo ku aka rivala ra swihahampfhuka mintirho yi nga va yi tele vaakatiko va nga kuma mintirho va nga ti sungulela mabindzu vaakatiko laha va nga xavisaku swakudya swa ku hambanahambana laha u nga ta va ku ri karhi ku xava vatirhi na lava va lava va nga ta va va karhi va ka va lava nga ta va ka rivala ra swihahampfhuka ku ta va ku ri mintirho leyi nga ta pfuna swinene vaakatiko va nga ta vuyeriwa.

Ku tihakelo ta swa swo famba swa mabazi swi ta va swi tikisela swinene vaakatiko lava va nga titshega hi wona mabazi va va ku va ri a va ti i swipandzamananga swa vona swi ta va karhi swi va tikisela swinene eku ya emitirhweni no pfuxela maxaka na vanghana hi tlhelo ra va engetela vusweti kumbe ku va tikisela rihanyo ra vona ra masiku na masiku .

Ku tlakuka ka tihakelo ta mabazi hi xitshuketana swa hi tikisela swinene eka vutomi bya hina bya masiku na siku hikuva ku ya emitirhweni hi tshembela wona mabazi ku ya pfuxela maxaka na vanghana hi tshembela wona mabazi se vutomi byi cince ku cinca byi va byi tika swinene laha munhu a kota ku a nga tirhisa e xikombiso eight hundred rand hi n'hweti ku ya entirhweni so ya cinca i kuma ku se yi ya ka one point two laha se yi nga tlakuka swinene se swilo swa cinca endyangwini ka swakudya na mavekelo ma ku vekisa mali leyi a yi ta pfunaka mundzuku a yi ta pfuna na va ndyangu so hi va hi tikiseleka swinene hi xiyimo xa le henhla ku cinca ka xitshuketana.

loko a ni ri tlhelo ka mudyondzisi wa mudende a ndzi ta va pfuna leswaku va kota ku xava thikithi va tlhela ndzi va pfuna ku khandziya vadyuhari kumbe vanhu lava va va ku va ri ku vabyeni hi fanele va tekela nhlokweni swinene na ku va hlayisa hi tiyisisa leswaku va hlayisekile .

swa ku va ku kokeriwa endzhaku nyana eka rivala ra swihahampfhuka kumbe ka swihahampfhuka ti-delays ku va ku ri swivangelo swo hambanahambana nkarhi wun'wani ti-pilot leti ti fanaku ti fambisa swihahampfhuka sweswe va va va nga fikangi hi nkarhi kumbe wun'wani va nga pfukangi ku fane ku laveka wun'wani hi xihatla nkarhi wun'wani ku va ku ri mhaka ya maxelo kumbe yin'wani yi lete kusuka se yi letise na yin'wani kusuka ti fane ti nyikana nkarhi ti kota kusuka va nga phazamisani loko se ti ti faneke ti suka eka rivala rero.

swi nga tshamisekangi loko va va tlakusela ntsengo wo hakela mabazi a swi a a swi ri kahle loko va tlakusa a ndzhaku ka malembe yo karhi xikombiso a a ndzhaka malembe mambirhi kumbe manharhu hikuva ikhonomi ya hina na yona yi le hansi swinene miholo yi le hansi swinene mindyangu yo tala yi le vuswetini vo tala va ti hanyela hi grant mimiti yo tala mi kuma nkarhi wun'wani ku ri munhu wun'we loyi a tirhaku se a swi n'wi olovile ku va a hlayisa ndyangu wa yena hala tlhelo na tihakelo ta bazi ti ri henhla ti va ti n'wi tikisela ku ya entirhweni.

Ni vona hi ku vona ka mina ni vona swi ri na nkoka leswaku mfumo kumbe xikolo ku va vona va tholaku vanhu lavakulu ku tsemakanyisa vana eka mapatu lawa lamakulu leswaku va ta tiyisisa vuhlayiseki bya vana leswaku ku va vona va va tsemekanyisaku ku ta xikolweni nampundzu na loko xikolo xi huma vana nkarhi wun'wani va na ku tsemakanyisa vana i kuma va karhi va vulavula kumbe va nga ha swi voni ku n'wana u tsutsuma nghena epatwini kumbe gondzweni lerikulu kambe vanhu lavakulu va ta tiyisisa leswaku va yimisa timovha vana va tsemakanya kutani loko se vana va tsemakanyile timovha ti sala ti ya emahlweni .

Loko swo va ni endle vutiolori hi xikanyakanya xi fika xi yiviwa na ha wisile ni nga endla matshalatshala ya ku va ndzi muka hikuva ni karhi ni tsutsuma byin'wana bya bya vutiolori ni karhi ni vuyela ekaya xin'wani xa nkoka i ku loko munhu a endla vutiolori hi xikanyakanya a a khome mali leyo karhi ya ku khandziya loko xikanyakanya xo tshuka xi n'wu nyike xiphiqo endleleni a kota na ku xi hakelela swo famba swi na nkoka swinene hi ndlela yaleye.

hi milenge a tlhelo ka patu kumbe kusuhi na patu ku munhu a kota ku va a hlayisekini i fane a va ambale swiambalo swo vangama leswi a kota ku vonaka a ha ri kule swi va kahle ngopfu loko ambale swiambalo leswi swi nga na ti-reflector kumbe a va a mbale yona reflector vest i va a kota ku vonaka vachayeri va swipandzamananga va kota ku n'wi vona va ha ta hi le kule a kota ku hlayiseka hi ndlela yaleyo.

Mabazi ya Intercape, Buscor, My Boet i ku hambana hi mintsengo leyi yi hakeriwaka ku hambana na vukorhokeri bya kona ka mabazi lama ku hambana na mabazi lama hi woxe mabazi laman'wani vo Buscor i mabazi ya lama ya standard-i bazi ra Intercape ntsengo wa kona wu le henhlanyana kambe vukorhokeri bya kona byi kahle swinene laha munhu a kotaka ku va a karhi a charger na foni kumbe riqingho ra yena ra le nyongeni a kota ku tirhisa xitulu xa yena a wisa kahle hambi a famba ndlela yo leha a nga yi twi ku hambana ka Buscor swa hambana switulu swa kona a swi fani na swa Intercape leswi xi nga tshamisa swona a mi xi cinci mi tshama mi fika mi tshamisa sweswo xi nga xiswona a xi yisiwi.